Kwindawo endihlala kuyo, umdlalo othandwa kakhulu ngumdlalo werabhi. Abantu bale ndawo bayawuthanda lo mdlalo ngoba kunabantu abanintsi okokuqala abaye baphuma kule ndawo abadlalela iqela lesizwe. Kwangaxeshanye, nabo bayawuthanda lo mdlalo kuba bakhule kweli cala kudlalwa wona kwaye nabantu abanintsi ababaziyo bedlala lo mdlalo. And nokubona okokubana abantu banokuba zizinto ezinkulu kulo mdlalo kuye kwabanceda kakhulu into yobana baqhubeke bewuthanda lo msebenzi, lo mdlalo werabhi. So nguwo endiqhele nawo kule ndawo ndikuyo kwaye abantwana balapha bawuthanda kakhulu. Udlalwa esikolweni, elokishini, ekuhlaleni. So nakwiilali ezingqongele le ndawo uyadlalwa lo mdlalo because abantu bawuxabisa kwaye bawuthanda gqitha.

Eyi inzima kakhulu lo mbuzo because zimbini izipoti ezithandwa gqitha eMzantsi Afrika, yisoka kunye neragbhi. Kodwa ndicinga uba isoka yeyona iphambili nakubeni ke ezi zipoti zimbini zithandwa ngamaqela abantu ababini abahlukeneyo. So ikhona imajorithi enintsi ethanda iragbhi, abantu abanintsi abathanda iragbhi, kube khona iqela nakhona elinintsi nalo eliyixabisa kakhulu ibhola ekhatywayo. So zombini ezi zipoti ziyathandwa kwaye abantu balapha eMzantsi bayazixhasa kakhulu, basipenda iimali zabo ukuze bakwazi ukubukela le midlalo. Kwaye kwangaxeshanye benza, bancama nezona zinto zibalulekileyo ukuze umntu akwazi ubuyela endlini ayokuxhasa lo mdlalo okanye ayobukela lo mdlalo, so bayawuthanda shem. Iragbhi nebhola zezona zinto zihamba phambili apha eMzantsi.

Njengomzali, xa ndibona into yobana unyana wam akasaphefomi kakuhle esikolweni ngenxa yokuba echitha ixesha elinintsi efowunini yakhe, so into endinoyenza, hayi kuba ndimcaphukela okanye kuba kutheni, kodwa ukuthetha naye. Ukuhlala naye phantsi ndize ndimxelele into yobana ndiqaphele into yobana kuba uchitha ixesha elinintsi efowunini awusaqhubi kakuhle esikolweni and ke ngoku loo nto izawufuneke ndikwazi uyithathela amanyathelo ndingayiyeki. Ngoko ndizothatha ifowuni yakho for ixesha elithile ndize ndikwazi ukumonitharisha okanye ndijonge indlela oqhuba ngayo esikolweni. Ukuba uyaphucula, mhlawumbi ndingayibuyisela ifowuni yakho kodwa ukuba andiboni nto eqhubekayo sizayithatha ifowuni till ude ugqibe lo nyaka. Then xa kuvalwe izikolo siza kunika ifowuni then siphinde siyithathe xa kuvuliwe.

Ukumamela umculo kunye nentsapho ndihleli okanye ndizihlelele, ukufunda incwadi kunye nokubukela ii-anime, iinkqubo zoopopayi. Loo nto iye indenze ndikwazi ukudlulisa ixesha evekini, mhlawumbi ngeMiqgibelo xa ndifumana ixesha lokuphumla ndenze ezi zinto ukuze ndihambise ixesha.

Khange ndiyicinge ke le kodwa nyhani ngokuqinisekileyo iyabamanyanisa abantu imidlalo eMzantsi Afrika. Ngoba xa bexhasa iqela eliyi-one uye ubabone into yobana akubikho mntu ocingayo into yokubana mna ndibhetele kunawe, mna olwam uhlanga lungcono kunawe, kodwa uye ubabone indlela abonwabe ngayo nabavuya ngayo. Xa benxunguphele baxunguphala kunye kungekho umntu ocingela isiqu sakhe okanye ocinga into yobana yena ungcono kunomnye, baye bamanyane. Naxa bewinile ufumanise ubana bavuya bonke, kuyahlekwa kumnandi. So nyhani imidlalo, zange ndakhe ndayicinga kodwa ngoku xa ndicingisisa nzulu ngayo iyabamanyanisa nyhani abantu baseMzantsi.

Uzilolonga kunokumnceda kakhulu. Ukuba khona kula maqela kunye nabanye abantwana akuzukumnceda nje ekubeni ahlale esempilweni okanye ahlale esemandleni, kodwa kuzamnceda into yobana akwazi ukumelana neengxaki mhlawumbi ezinokuba khona ngoxa edlala. So akho , kungekho nanto eyingxaki kodwa nokukwazi ukuncokola nabanye abantwana, ukukwazi ukuziekspresa. Mhlawumbi unofumana nomhlobo anokwazi ukuthetha naye ngendlela avakalelwa ngayo, so kunokumnceda kakhulu ukuba kulaa environment. Ukuzilolonga uzobasemandleni ze kumncede akwazi usoshiyalayiza nabanye abantwana. Mhlawumbi kuze kumncede afumane nabahlobo okanye umhlobo anokwazi ukuthetha naye, aze amchazele indlela avakalelwa ngayo. So inokuba luncedo kakhulu le nto kumntana onediphreshini okanye oqaliswa yidiphreshini.